Sesotho sene se bue se re, malapa ha lekane. Jwale o ka se ke wa re ho ba motho e mong a nang le se seng o bo labalabela hore nkabe e le sa hao, seo se tla o etsa motho a pelo e mpe. Tseba hore o halaletse ba bang ka tse ntle tse ba di entseng. Ha ke hane ho re metswalle ya ka e na le dikoloi, empa nna tshwantse le ske la lebala hore le nna ke na le ntlo. Motho o mong le mong o qala mo ena a bonang ho le betere ho re a qale teng. Enngwe e tshwantse le e hopole hore, ha se kgale ke qadile ho sebetsa mme santsane ke aha ke ya pele. Jwale ya koloi, ke tla nne ke e bone dilemo tse tlang tse hlano ka pela ka ka mona.

Ao wele ha hona batho ba tenang jwalo ka batho bana hle, haele di taxi driver tsona di ka kwatisa ele ka nnete. Bona ka moo motho a sa eme a nkile sebaka sa ka sa ho paka, a kene a sa indicate-a le ho indicate-a. Hai, ha e le batho ba bona ba ka a kwatisa, batho ba na ba kwatisa ebile ba ka o ba ba ka o leka, ba be ba tjhentjhe letsatsi la hao. Hee wena monna towe o ko tlohe ka pela ka ka mona, akere wa bona e sale ke eme ke tlo kena sebakeng sena. E ya, le wena ema jwale ka bana ba bang akere ke fatshe mo, kapa wena o so tsamaela hodimo haholo moo o sa boneng ho re batho ba bang ba eme?

Dumela mme, a na le phetse? Ee, ke a utlwa ho re o halefile mme wa ka, empa ke kopa o theose matshwafo fatshe. Tjhe, ha hona bothata, ke kopa mme a hle a mphe tracking number ya hae, ho re ke tle ke tsebe ho re ke kgone ho mo thusa. Atjhe, mme ke bona ekare bothata e ne e se wena, bothata bo ka lehlakoreng la rona. Nthwe e entseng ho re parcel-e ya hao e ske ya fihla ka nako, ke ntho ya ho re ho bile le di floods mona Gauteng, mme he se na se thibetse ho re dikoloi di ske da kgona ho fihla ka nako. Ke kopa o eme hanyane fela mme wa ka. Dintho tsa hao di tla fihla hang hang.

Atjhe, batho ba lebala ho re sekepe ha se tshwane le sefofane, mme le dinako tseo se tsamayang ka sona ha di tshwane ho hang, le dinako tseo re di tlwaetseng. O fumane ho re motho tshwantse a robale, ke nako ya hae ya bosiu ya ho re a ikhutse. Se na se etsa ho re di parcel-e tsa batho le diehe hanyenyane. Jwale ha o kopana le ntho ena, o kopana le ntho e o tsebang ho re tshwanetse o eme hanyenyana. Ha o tlo reka diaparo tsa hao online, o bo o nahana ho re di fihla hang hang ka potlako. E ngwe e etsang ho re dintho di diehehe, ke dintho tsena tse re di bitsang hore ke di customs. Ho ba bareki ba bang ba sokola ho di patala ka nako.

Dumela mme, ana nka o thusa? Ee, ke a utlwa mme ya pele e ke tlo e hlokang ho tswa ho wena, ke ho re o mphe ID ya hao ke kgone ho thusa ka pelenyana. Bus-e re nang le yona e tsamayang ka potlako ke ya half past four. Jwale ne ke kopa ho re o fihle thirty minutes pele bus-e ena e tsamaya, ho re re tle re tsebe ho re re kgone ho beha dithoto tsa hao. Re bone na sekaleng ke bokae, le ho re o tlo hloka ho re o lefelle tjhelete e nngwe ka hodimo kapa tjhe. Ena hape ya ho re o fihle pele ho nako ya bus-e tsamayang ka yona, e etsa ho re o seke wa siwa ke bus-e, ebile o tsamaye o bolokehile.

Ke rata nthwena e mmuso wa rona e se e etsa. Ntho ya ho re ba beha maphelo a batho pele, e nthabisa ka pelo ya ka kaofela ho ba ba bona ho re, ho wa hlokeha ho re ba lokise mona le mane mo batho ba tsamayang teng. Terene ke e nngwe ya di transport-o tsa tsamaiswang ke batho ba bangata, jwale e itse ke utlwa ho re diporo tsa terene di ntse di lokiswa, ke ile ka thaba haholo. Ena e tla etsa ho re batho ba kgone ho fihla mesebetsing ya bona ka nako, e tla etsa ho re ba kgone, diterene di kgone ho tsamaya ka potlako. Mme di kgone ho fumana mekgwa e meng ya ditsela tseo ba ka di nkang ho re ba fihlise bapalami ba bona ka nako ka teng.